Ndake ndayibona isenziwa, ndake ndayibona isenziwa intonjana, nto nje mna ke ndingazange ndizihambele kakhulu ezi zinto ezi. Yathi isenziwa isenziwa ekhaya sasisiya nje umntu, umntana oyintombi abe engaphaa komkhusane wakhe, azihlalele kwelo cala . Kumane kungenwa ngelo xesha ngelo xesha, bona abafana bakwelinye icala.

Eli siko eli, eli siko eli lisiko ikudala likhona liqhutywa kule ndlu kwaXhosa. Ukuthi uba lizolawulwa nguRhulumente andiyiboni iyindlela erayithi leyo ngoba ngoku uRhulumente yena xa engena into akangeni ngokuzoyilungisa, ungena kuzoyigxibha kuba ke ngoku avele athi, no, isiko lolwaluko malunqunyanyiswe ze livele luyekwe. Ngoba ke kwaXhosa lisiko lakhona olu, angeke uthi ufike into isenziwa wena ufike ngozoyisusa, yinto lena kudala isenziwa le. So ngoku ezam izimvo ngokuba eli siko malibe nolawulo lukaRhulumente andiliva kakuhle .

Into yokuqala, masiyazi uba kutheni ezayilwela le nto lena uba le nto lena mayenziwe ngoba kaloku umntu nomntu unamalungelo akhe. Okwesibini njengoba amaxesha etshintsha nezinye izinto ziyatshintsha, angeke umntu avume uthwalwa ngale mihla yanamhlanje. Okwesithathu kutheni le nto ezokuthwala? Kunani umntu ahambe ayozibika qha, ave ke ngoku uba kuthiwani? Hayi le into yokuthwala. Okwesine yinto eyayivunywe kanjani kwasekuqaleni ngoba omnye umntu kaloku akayithandi, uyokufumana ngoku uba akasaphethekanga kakuhle.

Iinto ezifana nento nelima andizazi kakuhle ncam ncakasana kodwa mna ngokuva kwam ndiqhele laa nto kuya kuthiwa xa ililima. Mhlawumbi kuphuma abo bafana abo kuyiwe entsimini apho kuthiwa ke mhlawumbi kuyovunwa or kuyokwenziwa loo nto kube kubekwe into phaa noba mhlawumbi ke ligqongo ekhatshwa zezo lekese. Ndiyazi ngolo hlobo.

Mna ke ngokunokwam ulwazi ukuba usebenzisa isiduko sakamamakho kutsho apho ke ngoku uba ungumntane ntombi, unokuthi awutshatanga umamakhe akatshatanga. Ezinye izinto ke ngoku wofumaniseke uba umntu ke ngoku uye wowulotyolwa or akalotyolwa umama kwalotyolwa umntana lona ke ngoku uba uyacelwa ngamawabo ke ngoku kuba ke ngoku ayosebenzisa ke ngoku isiduko sikatata, kuceliwe. Laa nto kuthiwa kukucela ngabantu abadala, mhlawumbi naye umntana seyigula ngoku seyigula, seyigulela ikhaya phaa kokwabo kulotatakhe ke ngoku.

Kulona umba ke ngoku into ekumele uba iyenzeka akufunekanga kuthiwa ikhaya eli lifumene umphanga libe lilo eliququzelayo limane linikisa abantu ukutya aba. Kanti bekumele uba ngaba bantu aba bazayo baza nezinto abazoncedisa ngazo apha ekhayeni bazoncedisa, hayi ukuthi bazogqibezela izinto ezikhoyo apha endlini ngoba kaloku kusekho iindleko zokungcwaba, kusekho iindleko zokuthi kufumaneke imfuyo ezawuthi ihlatywe ngaloo mini leyo. Ngoku seyityeka sekutyeka nezo ndleko kanti abantu aba mele uba bona xa besiza baze nezinto bathi mna ndizoncedisa ngento ekanje, bazobeka amakhandlela abantu bashiye izinto. Bube bububele ke ngoku bekhaya ukuthi ikhaya lona lenza njani, uba seyikhona loo nto ibiphekiwe or loo nto, ezo scones ezo nto banikwe abantu.